Go tshameka metshameko ya se ileketeroniki go ka itumedisa, go oketsa bokgoni jwa go akanya ka bonako le go thusa o ikhutsa.

Ee, metshameko mo megaleng e fokoditse go tshameka ka nama ka gore bana ba pateletsa mo dilong tsa dijithale, mme seo se fokotsa tirisano mmogo ya sebele.

Le ka Call of Dutyt mobile, kgotsa mobile, ke metshameko ya kgaisano e e tseneletseng le botoka go game play di .

Didiriswa tsa di dira gore metshameko e tshamekiwe ka potlako e le bo mafelong otlhe le gore batshameki ba kgwele go bangwe ba ba kgakala, di okeditse morale le phitlhelelo ya metshameko.

Ke e rata gore metshameko ya se ileketoroniki e itumedisa, e gasaganya le gore e ka tshamekediwa nako ka nako. Ka e rata ka gonne e dira gore ke ikotlolle gape ke kgone go isa le ba bangwe.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

E ka ama nako ya gago ya boroko, dithuto le botsogo ka kakaretso. Motshameko wa mmamoratwa e ka nna Free Fire.

Metshameko ya mo inthanete e tlhoka data gore e kgone go tshamekisiwa ka nako ya nnete le go kgona go kopanela le badiriswa ba bangwe. Fa o batla go tshameka o tlhoka se sebediswa se se kgonang go ikopanya le inthanete le data.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

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo ka go thusa go itlosa bodutu, go ruta bakgoni, le go tsenya batho mo botshelong boleng jwa batho ba bangwe. E ne e se teng bogologolo ka gonne thekenoloji le inthanete ga se a a tlhagelela pele.

Dikotsi di akaretsa go tlwaelesega ga metshameko, thata go utswa madi le dikotsi tsa tshireletso ya data, go bolokega o tshwanetse go laola nako ya data.

Batho ba palelwa ke data le di diriswa, motshameko e o bonolo ke ya data e nnye le ya mobile.

Nka kopa motshameko wa thuto o o kgatlhisang go tlhokega gore metshameko e e nne e le bonolo go e dirisa le go nna le data e e kwa tlase.